Mina indlela engicabanga ebaluleke kakhulu ebhekane nabaculi bendawo noma izigcawu zomculo mayelana nokwenza ukuthi okukhethwe kwabo kucashelwe, ngasho ukuthi kumele basebenzise izinkundla zomsakaza phecelezi amarediyo ukuze imiculo yabo uzowaziwa umhlaba wonke jikelele. Kanti futhi nomabonakude ngoba yizi indawo lapho khona esiyibona khona imiculo, kanti futhi manje kukhona neyindleko noma iyindlela zokuxhumana nazo ziyasiza kakhulu ukuthi umculo wakho kube umculo ozowaziwa umhlaba wonke jikelele. Uphinde futhi uthole nabantu abangakukhulisa kule nto enhle osewuyiqalile, baphinde bakuyale ngala ongena khona one.

Kule sikhathi esiphila kuso maningi kakhulu amathrendi asekhona ngoba manje ukuze abantu bayenze indlela zokwaziwa ukuthi bangene kuyinhlelo zokuxhumana lezi ezibizwa ngokuthi ama-social media ezifana no-Facebook u-WhatsApp, u-TikTok. Kula khona abakhona khona ukuthi baziveze noma baveze amakhono wabo ahlukahlukene, amathrendi ngasho akhona nawo ayimpumela kakhulu because kuba yilana nabantu abakhona ukuthi bathole khona amathuba kwabanye abantu abakhulu. Noma ngingasho ukuthi kwabantu abowosaziwayo ngoba nabo uma bebuka bayakhona ukuthi babone babone nezinto abaziyenzayo ezahlukahlukene njengabaculayo, abajayivayo kuningi.

Oh mina uma ngiya endaweni la khona kunabaculi engibathandayo, ingoma engathanda ukuthi zidlalwe, okokucala uma ngiya endaweni lapho khona okuzobe kuculwa ipiyano, ngingasho ukuthi ingoma engathanda ukuthi zidlalwe, yingisakuthanda, sorry, yoh ziningi ziningi. Kodwa-ke uma ngiyakulaba abaculayo lezi eze-gospel ngasho ukuthi kungaba yilena, siyahluleka ngokwethu thatha indawo yakho, kanti futhi kube yilena ethi sewakhile, kanti futhi kube yilena ethi, ngendlala indumiso. Enye futhi ngingasho ukuthi kungaba yilena, ngiyabonga baba ngakho konke sowungenzele khona.

Imiculo ngiyacabanga ukuthi iyasakha kakhulu njengabantu lokhu kungoba ziningi indlela zemiculo ehlukahlukene kanti futhi nayo leyo ndlela leyo iyafundisa, kulezi zamasiko iyingoma ngiyacabanga ukuthi nazo ziyaveza noma ziyabonisa abantu indlela yamasiko ekumele ngabe iyalandelwa noma iyaphilwa. Kanti futhi kulezi ezinye ngasho ukuthi iyakhombisa indlela umuntu ekumele aziphathe ngayo, ekumele ayenze ngayo izinto, ezinye iyingoma ngasho ukuthi mina ziyakhuluma nomuntu. Uma undlula esikhathini ngasho ukuthi esinzima iya kuningi nje imiculo esifundisayo noma indima eyidlalayo eyimpilweni zethu, ngasho ukuthi ilikhulu kakhulu, especially kulaba bacula imiculo le yokholo.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi sazi imiculo edlalwayo ngangakithi kanti futhi siphinde siyizwe siyimamele ngendlela efanele, umngani osanda ukufika endaweni ngasho ukuthi ungamamelisa noma ungamuzwisa izingoma ezahlukahlukene. Ngokuthi yiziphi izinto engaziyenza noma yimiphi imiculo angayimamela uma esesikhathini ezahlukahlukene ngoba kukhona la angayimamela khona uma esesizini, noma adinga iseluleko. Izingoma nazo ngingasho ukuthi kwesinye isikhathi ziyaba impendulo empilweni zethu uma ubhekane nesikhathi esinzima kakhulu empilweni, so ingoma ziyakhona ukuthi njengomuntu zikukhulise zikususe la okhona, zikubeke kwenye indawo.